Mo mafelong a tsididi, balemi ba lema ditapole, carrots, le cabbage. Ba dirisa di-tunnels kgotsa greenhouses, go sireletsa dijalo mo serameng. Ba tshela mulch go boloka mogote mo mmung, le go tlhopha mefuta e itshokelang malwetse. Mekgwa eno, e oketsa thobo le go netefatsa dijo, le fa maemo a tlelaemete a le thata.

Fa o simolola dijalo tse dišwa, go botlhokwa go tlhatlhoba pH ya mmu, popego ya one, le dikotla tse di mo go one. Se se thusa go tlhopha menontsha e e maleba, mo mafelong a a tsididi le a omeletseng. Go oketsa manyolo a tlhokega go thusa go tshwara . Mekgwa e jaaka go epa ka boteng le go tlhokomela mmu. Go thusa gore dijalo di gole sentle le go ntsha thobo e kgotsofatsang kwa tshimologong ya setlha.

Balemi ba ba bašwa ba ka laola di tshenekegi le mefero, ka go lekola masimo kgapetsa-kgapetsa. Go itse matshwao a tshenyego, le go dirisa mekgwa ya temo e e siameng. Go fetola dijalo, go lema ka nako, le go dirisa dijalo tse di itshokelang di tshenekegi. Go tlosa mefero ka maatla, le go dirisa di-pesticide ka kelotlhoko le gone go botlhokwa. Go ithuta le go ikopanya le balemi ba bangwe, le gone go oketsa kitso.

Mekgwa e e ka thusang balemi go kotula metsi, ke jaaka go aga dikgaruru tsa metsi a pula, go dirisa matamo a mannye le mekgwa ya drip irrigation. Mekgwa e, e tshwara metsi a pula, e thusa go nna le phepelo ya metsi mo ditlhabing. Gape go jala dijalo tse, di itshokelang leuba le go apesa mmu ka mulch. Go fokotsa go nyelela ga metsi, go thusa balemi go tswelela ka temo, le fa maemo a bosa a fetoga.

Temothuo e potlana le go itshedisa. E thusa ikonomi ya Aforika Borwa ka go tlhola ditiro, go oketsa pabalesego ya dijo, le go rotloetsa kgwebo e e potlana. E thusa balemi ba bannye go nna le letseno, le go fokotsa tlala. Le fa go ntse jalo ba lebana le dikgwetlho. Tse di jaaka tlhokego ya madi, mananeo a kwetliso, mebaraka e mo gaufi le bona, le phetogo ya bosa. Se se ama bontsi le boleng jwa thobo ya bona.

Avocado ke leungo le le nonneng le le jalwang ka peo, kgotsa setlhare se se ntseng se gola. E jadiwa ka selemo kgotsa fa pula e simologa. Mo mmung o naleng drainage e ntle, e rata tlelaemete e e mogote e e senang serame. Setlhare sa teng se tsaya dingwaga di le tharo go ya go tse tlhano, pele se ka ntsha maungo. Maungo a kotulwa fa a butswa ka bonako. Mme a busa sentle fa a setse a kututswe. Ke temo e e tlisang letseno le le siameng, fa e tlhokometswe sentle.

Baeteledipele ba ka lekalekanya tlhokomelo ya diphologolo, tikologo, le boitekanelo. Ka go tlhoma melao e siameng le e gatelelwang. Ba tshwanetse go rotloetsa mekgwa ya kemonokeng ya tikologo mo madirelong. Jaaka go laola matlakala a diphologolo sentle. Le go dira botswerere, gape kwetliso le thuto ya balemi, le badiri ba tlhokomelo ya diphologolo. Di botlhokwa go netefatsa gore dikhumo di dira mo seemong se se bolokang botho, diphologolo le tikologo.

Re beola diphologolo ka ntlha ya go di tlhokomela. Go thusa go boloka letlalo gore le nne phepa, ga mmogo le go fokotsa mogote. Ee, mo dikarolong dingwe, go bonolo go beolwa diphologolo. Fa o na le di diriswa tse di maleba, ebile o bereka ka diphologolo tse o di tlwaetseng batho. Gape o na le bokgoni ba go di tshwarwa sentle.

Go siamela dijalo go ikaegile ka tlelaemete, mo mafelong a na leng le bosa le pula e lekaneng, re ka lema mmidi le mabele. Mme kwa mafelong a a bothito le a omeletseng, ra lema lerotse le lebelebele. Kwa mafelong a a tsididi ra lema carrots-e le ditamati, ka gonne di atlega. Temperature, pula, le mofuta wa mmu, di ama kgolo ya dijalo. Go dirisa dijalo tse di itshokelang bosa, temo, ka le nosetso, go ka tokafatsa thobo mo tlelaemeteng e e farologaneng.

Dijalo tse di jalwang ko dipolaseng ha di bole ka bo nako gonne kwa dipolaseng go dirisiw ya sepalopalo. Jaaka temo ka maitlamo, a a matshwanedi le go nosetsa ka botlalo. Mekgwa eno e tokafatsa mmu, e sireletsa dijalo, le go oketsa phepo. Mme tsa kwa gae di ikaegile ka pula le mmu yo o sa tlhokomelweng sentle.

Dijo tse di dirilweng ka diphologolo, di ka baka malwetse a a fetang a dijo, jaaka Salmonella le . Kotsi e oketsega fa nama e sa apeiwa sentle kgotsa e na le di-antibiotics tse di feteletseng. Go tlhaba le go apeiwa sentle, go ka fokotsa dikotsi tseno, ka jalo botsogo jwa batho bo sireletsegile.

Go fetoga ga tlelaemete go ama pabalesego ya dijo, ka go fokotsa thobo ka ntlha ya komelelo, dipula, tse di feteletseng le malwetse a dijalo. Ditlhwatlhwa tsa dijo di oketsega ka ntlha ya go se lekalekane ga phepelo le tlhokego. Go lepa-lepana le seno balemirui ba ka dirisa dijalo tse di itshokelang bosa, temo ya go boloka metsi, le dipalopalo tsa mmu. Puso yone, e ka tshegetsa ka thuto, ditlamelo, le polokelo tsa dijo.